Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileteroniki ke go ka nna metshameko, ka gore o tshwana le dipapadi tse dingwe tse di tshwanetseng gore o lebelele maano, o kgone go gaisa mme o fenye. Ke motshameko o o tlisang kgatlhego le bokgoni, gape ke tsela ya go-go gore o itlosa bodutu, ka gonne fa o tshameka le batho ba bangwe mo inthaneteng kgotsa o itlosa bodutu o le nosi, mme nako e feta ka bofefo.

Ke dumela gore metshameko ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana. Bana le batjha ba lebega ba rata go nna mo megaleng, ba tshameka le ba le nosi kgotsa le ditsala tsa bone mo inthaneteng. Ka ntlha ya seo, dipapadi tse di tshwanetseng gore batho ba kopane ka namana, jaaka kgwele ya dinao, di bonala di fokotsega, le fa go ntse jalo, metshameko ya mo megaleng e ntse e na le seabe, ka gonne e ruta bokgoni jwa thekenoloji le go buisana le batho ba ba kgakala.

Ee, nka tlhopha motshameko o mošwa. Nka rata go leka basketball-o. Ke a e rata ka gonne e na le kgaisano e e kgolo, e tlhokomela bokgoni jwa mmele le boitshwaro jwa setlhopha. Go tshameka basketball-o go ka nthusa go kopana le batho ba bašwa, gape go dira gore ke nne le botsogo jo bo siameng. Ke e tlhopha ka gonne ke rata metshameko e e nang le kgaisano e kgolo le go ntsha maatla.

Seileteroniki di dirile gore metshameko e nne bonolo go e tshameka, ka gonne motho a ka tshameka le motho mongwe yo o kgakala. Di dirile gape gore metshameko e nne ya boitumelo le mo kgaisano o mogolo. Le fa go ntse jalo, batho bangwe ba ka tlwaela go dula nako e telele ba sa tshameko.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya megala kgotsa ya seileketeroniki ke gore di dira gore ke iketle, ke itlose bodutu, ebile di kgatlhisa ka ditsela tse di farologaneng. Fa ke tshameka, ke ka gaisa le ditsala kgotsa batho bangwe mo lefatsheng, mme seo se dira gore ke nne le kutlwano le batho ba bantsi. Ke rata gore metshameko ya mogala e ka tshamekiwa gongwe le gongwe, ka go sa kgathalesege gore o mo gae kgotsa mo leetong. Seno ke se sengwe sa mabaka a a dirang gore ke rate motshameko one thata.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng go tlhokega dilo tse di mmalwa. Santlha, motho o tshwanetse a nna le mogala kgotsa khomputara e e tshegetsang metshameko. Sa bobedi, o tshwanetse a nna le data kgotsa Wi-Fi e e potlakileng, gore motshameko e seka ya gagaba. Sa boraro, go tlhokega go dira akhaonto mo metshamekong o. Sekai sa metshameko e e tumileng mo inthaneteng ke Free Fire, le FIFA Online. Metshameko eno e ratwa thata ka gonne o kgona go tshameka le batho ba bantsi ba ba tshwaraganang, go tswa mo mo mafelong a a farologaneng le mafatshe a a leng kgole-kgole, ka jalo, o ka kgona go ikopantsha le batho ba bangwe.

Fa motho a tshameka metshameko ya inthaneteng a sa kgaotse, a ka nna le mathata a go se dire sengwe le sengwe, kgotsa a feleletse ka go seka e ithuta go feta foo, go ka dira gore o se robale sentle. Metshameko ya mo inthaneteng o ka o ratang thata ke Free Fire ka gonne o monate le go gaisana le ditsala.